Sa vhaswa vhane vha khou toḓa mishumo mara a vha na data ndi vhona thengo ya data i tshi khou ri fara nga nḓila ine a si yone ngori ahuna zwine ra nga ita, ri vha ri khou tea uri renge data uri ri u apuḽaye for heinoni mishumoni ine ra khou ṱoḓa yone, mara fhedzi ndi vhona uri zwi nga ḓivha khwine arali havha na mishumo ine u tshi apuḽa ya vha i sa khou ṱoḓa data ngori u vha u khou tea u renga data, auna tshelede ngori a u khou shuma, ngaafha u kho tea u apuḽaya honoyo mushumo uri u wane arali u tshi ḓou wana, mara u khou tea u thoma wa renga data.

Data dzi vha dzi khou ḓura, u ḓo wana uri wo renga data dzine dzi khou tshimbi tshu tshimbila kha tshigidi tsha hani, tsha one thousand wa wana uri hedzo data a dzi nga si kovhedzea na ḓuvha nga nṱhani ha uri u ḓo vha u tshi khou dzhena kha internet hu u nyago u vhona uri hu khou iteani kha internet kha ḓuvha ḽa, ḽa ṋamusi kha sa vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha u khou tea u vha u khou ita toḓa mishumo ine unga farafara hanefho kha heneyo internet nga dze dzi data ṱhukhuṱhukhu dze wa renga, nga hetsho tshifhinga u khou tea u vha u khou nyaga uri u khou ambe na vhathu u tshi khou shumisa iṅwe ya dzi app nopfhi Whatsapp na zwezwo zwine zwi a ḽa data.

Arali u tshi khou ṱoḓa u renga data ndi dzhia phetho uri ndi ḓo renga data dza hedzi dza mutengo wa fhasi naho dzi ṱhukhu, ngouri data dzi khou ḓura, masheleni hu vha hu sina, u ḓovha u khou shumisa heneyo airtime ye wa renga uri u wane data dzedzo dza honoyo mutengo une wa khou tou kokovha une wa khou farea, naho arali hu khou pfhi ndi dza Whatsapp fhedzi tenda wa amba na henevho vhathu. Tshiṅwe tshifhinga u ḓo ḓi renga dzo ṱangana na dzo uri u vhe u khou apuḽaya mishumo kha dzi internet, na .

Ndi vhona ungari i nga vha thusa nga maanḓa ngauri u ḓo wana uri vhathu vhane vha khou ṱoḓa heyo thuso ndi vhathu vhane vha vha kule, ḓo ḓivha yo ḓi vha fhungudzela uri vha si ṱwe vha tshi khou ya hafho hune vha nga wana hone thuso, mara thuso i ḓo ḓivha i khou vhaḓela naho vha songo ya lune ndi vhona ungari ndi zwone zwithu zwa khwiṋe lune i nga vha thusa na kha zwa mutakalouri vha si tou ya ngori u nga ḓi wana uri muthu wahone u ḓo vha a kule.

Ndi vhona ungari i nga vha thusa nga maanḓa, nga maanḓesa vhathu vhane vha nga vha vha kule i nga vha thusa uri vha si ye hafho hune vha ḓo vha vha khou wana hone thuso mara, thuso i ḓo ḓivha i khou vha ḓela na musi vha hanefho hune vha vha hone, zwino ndi vhona uri ha i nga vha thusa, zwi tshi ḓa na kha tshumelo ya zwa mutakalo nga maanḓa, ngori vha ḓo vha vha kule, vha nga vha vha khou balelwa uri vha swike mara tshumelo i ḓo vha swikela.

Ndi vhona uri zwi vha zwi zwone zwa khwine arali dzi apuḽikhesheni, kana zwishumiswa, kana dzi webusaithi dzi tikedze luambo lwashu hune ravha ri khou shumisa ḓuvha na ḓuvha ngauri a si zwoṱhe asi vhoṱhe vhane vha nga kona u vha vha khou amba nga luambo lwa luisimane, asi vhoṱhe vhane vha nga vha vha kho kona u amba nga dzi nyambo dzo fhambananaho, mara arali huna luambo lwa hau iwe lwa hayani lwa ḓamuni, zwivha zwo leludza zwithu uri u kone u swikelela zwine wa khou ṱoḓa zwone, u kone u ita zwine wa khou ṱoḓa zwone.

Ndi vhona uri zwivha zwi zwa ndeme ngori vhunzhi ha vharengi vha vha sa khou ḓivha uri hu vha hu kho itea mini kha dze dzi tshumelo ntswa dza didzhithaḽa kana dza dzi puḽatifomo dzo yaho nga u fhambana, ndi vhona uri ndi khwine sa vharengisi ni tshi thoma na ṱalutshedza vharengi uri hu vha hu khou itea mini uri vha ḓivhe uri hu vha hu khou itea mini vha sa thu renga, na u vha tsireledza sa vharengi uri vha vhe vha khou ḓivha uri zwine vha khou ḓi dzhenisa khazwo hu vha hu zwifhio.

Tshakha dzine nda dzi ḓivha dza muzika dzo yaho nga u fhambana, ndi honoyu muzika wa luambo lwanga lwa Tshivenḓa dzi a mvumvusa, ndi muzika wa luambo lwa tshiisimane nadzo dzi a mvumvusa, ndi muzika wa luambo lwa tshi Shona nadzo dzi a ri mvumvusa, ndi muzika wa luambo lwa tshi Zulu, muzika lwa luambo lwa tshi Tswana, muzika lwa luambo lwa tshi Pedi, muzika na wa luambo lwa tshi wa luambo lwa tshiisimane.

Ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa ngori vhunzhi ha vhavenḓa vha ṱoḓa u swikelela kana u vhona maṅwe matambya fhedzi, ngauri a hu khou ambiwa nga Tshivenḓa zwa vha haṱula, zwa vha ima phanḓa uri vha si ḓi wane vha tshi khou kona u vhona haya matangwa mbya, kana vha tshi khou dalela mashango ḓavha uri vha yo vhona zwine vha khou vhona, nga mulandu wa uri vha amba Tshivenda zwi a vha ima phanḓa ngori a si hoṱhe hune tsha ḓovha a tshi khou ambiwa. Zwino ndi vhona ungari tshi vha zwi zwa ndeme uri tshi shumisiwe na kha matambya a dziṅwe nyambo.

Ndi takalela u thetshelesa muzika wa luambo lwanga lwa Tshivenḓa, arali u muzika wa, une wa vha u khou amba nga ha Mudzimu, muzika une wa vha u khou vhidziwa upfhi ndi muzika wa gospel une muzika wa hone ndi wa ndi wa Lufuno Ḓagaḓa, ndi mutakalela ngori u a kona u imba, u a ḓivha zwine a vha a khou imba nga hazwo, hu na nyimbo dzawe dzi vha dzi songo dzumbama, vhunzhi ha nyimbo dzawe dzine a vha a tshi khou imba u vha a khou imba nga zwithu zwine zwa vha nga ngomu bivhilini.

Ndi funesa dzi fiḽimu dzine dzi a ofhisa, dzine nga tshiisimane vha dzi vhidza uri ndi fiḽimu dza horror, ndi vhona ungari ndi dzone fiḽimu dzine dzi vha dzi khwiṋe u fhirisa dziṅwe dza dzi fiḽimu dzo nonga dza ne hu vha hu khou seisiwa vhathu dzine dza pfhi comedy, ndi vhona ungari horror ine i vha i khou ofhisa ndi yone ya khwine nga maanḓa, ndi yone ine ndi vha ndi khou pfha uri i khou takadza u fhirisa dziṅwe dzine dzi vha dzo sokou fhumula.

Ndi vhona ungari dishi ḽi vha ḽo leludza zwithu u fhirisa vhathu vhane nga tshifhinga tsha zwino vha kha ḓi shumisa zwiḽa zwithu zwo no vhidzwa u pfhi eriyaḽa ine i ya ita i tshi shavha tshiṱitshi ya ita i tshi tenda, zwino ndi vhona ungari dishi ndi yone ine i vha i khwine, i na mbuyelo dza vhuḓi, u vha u khou vhona zwine wa kho ṱoḓa, hungavha hu zwa gai kana gai, hu nga vha u khou nyaga u isa kha ifhio, u ḓo zwi wana hanefho zwine wa khou ṱoḓa u zwi.

Ndi luimbo lune ndi lwa Lufuno Ḓagaḓa lune lwa pfhi, ṱhoni dzanga na u nyadziwa zwo fhela, lune lu vha lu khou nṱuṱuwedza uri tshi ḓo swika tshifhinga tshine ṱhoni dzau na u nyadziwa nga vhathu vha shango ḽino, nga vhathu vha tshitshavha, nga vha nnyi na nnyi ane angavha a hone kha ḽino shango a ne a u nyadza uri tshi ḓo swika tshifhinga tshine hezwi zwi ḓo fhela, vhathu vha u sedza nga ḽiṱo ḽa vhuthu, vhathu vha si tsha u nyadza uri ihina mini mini, zwino ndi lo.

Vhuponi hune nda dzula khaho vhunzhi ha vhathu vha khou shumisa data dza netiweke ya Vodacom ine mutengo wa hone u vha u nṱha nga maanḓa, mutengo wa data dzine dza vha dza Vodacom u nṱha vhunzhi havho vha shumisa dza Telkom dzine vha amba uri dzi vha dzi mutengo wa hone u vha u fhasi ende dzi vha dzi nnzhi dzi tshi khou farea lune dzi a dzula maḓuvha.

Ee. ndo no vhuya nda ḓiwana ndi khou badela masheleni ane a fhira mpimo ndi tshi khou ṱoḓa uri ndi renge data, ndo no vhuya nda ḓiwana ndi khou badela masheleni a linganaho na three hundred rannda, ndi tshi khou renga data dzine hu vha hu data dza ṅwedzi mara honoyo ṅwedzi muthihi fhedzi dzine hu vha hu fifty gig ine nayo i ya ṅwedzi u sala u tshi fhela i ya vha i saathu fhela.

Ndi vhona u ngari data dzine ndi dza netiweke ya Vodacom ndi dzone dzine.

ndi vhona u nga ri data dzine ndi dza netiweke ya Telkom ndi dzone dzine dzi a farea, mitengo ya hone i fhasi na data dza hone dzi vha dzi nnzhi fhedziha dzi a i kona uri dzi lalame lwa ṅwedzi woṱhe. Zwino netiweke ya Telkom ndi yone ine data dza hone dzi a farea nga maanḓa, data dza hone a dzi ṱavhanyi dzo fhela dzi a lalama vha wana uri dzi khou lalama ṅwedzi woṱhe wa dzi shumisa ṅwedzi woṱhe.

Data dzine nda vha ndi khou dzi shumisa ndi vha ndi vha ndi khou dzi renga ṅwedzi muṅwe, vhege iṅwe na iṅwe. Ndi data dzine nda ndi khou renga vhege iṅwe na iṅwe dzine ndi vhona uri dzi vha dzi khou farea naho mutengo wa hone u wa nṱha, hu tou vha uri hu vha hu si na zwine ndi nga ita mara hu na dziṅwe dza ṅwedzi dzine nda dzi renga dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe dzine naho dzi khou farea naho mitengo ya hone i nṱha.

Data dzine nda fanela u renga dzone ndi data dza ṅwedzi ngauri data dza ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe hu vha hu tshelede, dzi vha dzi khou ḓura, data dza vhege iṅwe na iṅwe naho hu vha hu tshelede dzi vha dzi khou ḓura ende dza vha dzi khou vha dzi khou fhela nga murahu ha vhege, zwino arali wa renga data dza ṅwedzi zwi a pfhala dzi ḓo vha dzi nnzhi, dzi ḓo vha dzi khou lalama u swika ṅwedzi u tshi fhela, hu no ri ḓo ḓi dovha wa renga dziṅwe ṅwedzi futhi u tshi thoma, ndi dzone data dzine nda vhona uri dzi vha dzi khou farea dza ṅwedzi.

Ndi vhona u nga ri ndi netiweke ya Telkom.

Ndi netiweke ya Telkom, ndi yone ine data dza hone dzi vha dzi dza dzi khou tou kokovha, mitengo ya hone i vha i khou tou kokovha dzone dzi vha dzi tshi khou farea ende dzi a fhedza tshifhinga tshilapfhu arali dzi dza ṅwedzi dzi ḓo ḓi fhedza ṅwedzi a dzi nga ḓo fhela ṅwedzi u satahu fhela nga nnḓani arali iwe u khou tou dzi shumisesavho lwo kalulaho mara data dzine dza vha dzi dza Telkom ndi dzone dzine dzi a dzula dza fhedza tshifhinga, dza vha dzi data dzine dzi a farea mutengo wa hone u a farea.

Ndi khaedu nnzhi nga maanḓa ngori tsho u thoma hu tea u vha u khou ḓivha uri u khou renga data dza Whatsapp fhedzi data dza hoṱhe hoṱhe dzine dza ḓo dzhena hoṱhe, data dza u dzhena kha Facebook, data dza u dzhena kha TikTok ano maḓuvha na data dza YouTube u tou tsheka u tea u tou lavhelela wa ḓivha wa sedza uri u khou ṱoḓa data dzi fhio u si khakhe wa ri u khou nyaga data dza hoṱhe hoṱhe wa mangala wo no renga data dza Facebook fhedzi lune a hu na u pfhi zwi dovhe zwi i tululuwe zwi vha zwo itea.

Ee, ndo no vhuya nda shumisa, hu na iṅwe app i no pfhi VodaPay i ya tsitsa dzi data nga maanḓa wa wana mutengo ya hone i tshi khou kokovha naho i sa khou tou kokovhesa mara fhedzi wa zwi sedza wa vhona uri hedzi data dzo tsa musi u tshi khou dzi vhambedza na mutengo une wa vhukuma. Zwino ee ndo no vhuya nda ḓiwana ndi khou shumisa ndo renga data kha luṱingothendeleki lwanga dza vha dzi tshi khou tou kokovha zwavhuḓi nda dzi renga, nda dzi shumisa dza vha dzi dza ṅwedzi.

Ndi musi ni tshi khou renga data nga app yaṋu ya bannga dzi vha dzi tshi khou ḓura dzi vha dzi ṱhukhu ndi ngazwo ho no vha na iṅwe app ine ya pfhi VodaPay ine data dza hone dzi vha dzi khou farea, mutengo wa hone u vha u khou farea u renga fhedzi nga khadi yawu ya bannga, garaṱa yau ya bannga, a u ngo tendeliwa u renga nga tshelede kana nga iṅwe tshelede u vha u khou shumisa garaṱa yau ya bannga wa renga tshiṅwe na tshiṅwe tshine wa ṱoḓa, hu nga vha hu data, hu nga vha hu mithethe yo amba u tou ṋanga.

Ndi vhona u nga ri hu vha hu tshiṱori ngauri hu vha hu vhathu vhane vha vha nga murahu vhane vha vha vha khou kona uri vha khou langa tshini na tshini tshine tsha vha tshi khou itea, zwino ndi vhona u nga ri zwi vha zwi khou bva kha tshiṱori tshetsho tshine tsha khou tamba nga tshetsho tshifhinga, vhathu vhane vha vha hone haningei vhane vha shuma zwezwo vha kone uri mutevhe wa TV u vhe wo teaho, u vhe mutevhe une u khou tshimbila nga nḓila u songo vha wo thithiseyaho.

Hu na dzi puḽatifomo nnzhi dzi no nga dzi Sportify, Apple music na dziṅwe dzine ndi ya kona u dzi shumisa, nda dzhena hanefhaḽa ndo thoma nda tou redzhisitara uri vhathu vha mbone haningei vha kone u pfha na nyimbo dzanga dza Tshivenḓa musi ndi tshi khou engedza u vhonala hadzo na u funa lufuno lwanga kha hedzo nyimbo, zwino ndi nga ya haningei nda redzhisitara vhathu vha kona u mmbona.

Ano maḓuvha arali u khou ya u ṱangana na khonani kana na muṱa ano maḓuvha ri vho shumisa Whatsapp ine ri a kona u ita gurupu, ine u ḓo vha u khou amba hanefhaḽa na vhaṅwe ri khou fhindula na uri ri khou ṱanganyisa hani, ri khou itisa hani lune zwi sala zwi tshi vha zwo leludza zwithu uri ri sala ri tshi ṱangana ri vhe ri khou ḓivhana ri sa khou xela lune zwi vha zwi khou thusa, i vha i khou thusa nga maanḓa.

Ndi Facebook, ndi vhona i tshi thusa ngauri u a kona u ḓivha zwine zwa khou itea, u a kona u ḓivha zwo iteaho wo edela, u a kona u ḓivha zwo iteaho u siho khayo hune u sala u tshi dzhena u ya kona u zwi vhona uri ho itea mini gai lune tshiṅwe tshifhinga zwi nga u thusa nga uri u nga ḓiwana zwo itea kha shaka kana kha nnyi ane wa mu ḓivha kana hu khonani a u ḓivhi, zwino i ya nthusa nga maanḓa heyi nyanḓadzamafhungo.

Ee, ndo no vhuya nda ḓiwana ndo dzhia tshifhinga ngauri nda awela khayo ngauri ndo no vhuya nda wana uri ndi khou fhedzesa tshifhinga ndi khayo a hu na zwine nda khou ita nga thungo, ndi khou ṱwa ndo ṅwambatela yone, ndi kha founu ndi hanefhaḽa ndi khou tshekana nazwo zwine zwa ita uri ndi dzhie tshifhinga ndi tou dzhena ndi ndo ḓi bvisa khayo lune zwi sia ndi tshi vho tou dzhena nga tshifhinga ndi si tsha tou ṱwa ndi khayo lune ndo mbo ḓi tou ḓi gudisa zwezwo.

Ee, ndi vhona uri i vha yo khwinisa vhudavhidzani ngauri zwi vha zwi khou konḓa uri khamusi hu vhe hu khou amba na muṅwe muthu fhedziha u a kona u vhona uri hu khou itea mini kha shango ḽau kana kha shango ḽoṱhe wo ya nga u angaredza ḽa Afrika Tshipembe lune hu vha hu zwone zwithu zwa khwiṋe u fhirisa u ṱwa u khou davhidzana na vhathu fhedziha u ṱwa u khou vhona uri hu khou itea mini kha kusi kana shango ḽine wa vha khaḽo.

Tshiṅwe tshifhinga u a wana uri kha nyandadzamafhungo vhunzhi ha vhathu vha vha vha khou zwifha, hu vha hu khou ambiwa mazwifhi wa sedza vhuḓifhinduleli ha vhukuma wa wana uri a zwi khou yelana, vhunzhi ha vhathu vha khou zwifha nga zwine vha vha vha khou zwi amba kha nyandadzamafhungo. Zwinoha u tea u vha muthu ane u khou ḓivha zwine wa khou ita muthu ane u na muhumbulo u a kona u humbula uri naho arali hu khou pfhi ndi hezwi u tshi sedza wa wana zwi si zwone, zwinoha zwi ṱoḓa muthu ane u a kona u vha a khou shumisa muhumbulo wawe not muthu ane a ḓo vha a khou sokou tenda.

Ndi u vha hu khou leludza zwinzhi kha vhutshilo hanga, sa vhunga musi ndi tshi ḓo vha ndi khou ḓivha uri hu ḓo vha hu kho itea mini, zwithu zwine khamusi arali ndo vha ndi si na heyo nyanḓadzamafhungo nda ḓo vha ndi sa zwi ḓivhi fhedziha musi ndi tshi tou dzhena afho ndi ḓo vha ndi khou kona u ḓivha uri hu khou itea mini, hu na mini zwine zwa kho itea gai na gai kana tshiṅwe tshifhinga wa ḓo wana uri eneyo nyanḓadzamafhungo hanefho kha musi i khou sumbedza na mishumo, hu ḓo ḓi vhona mishumo hanefho lune ndi vhona uri zwi vha zwi khou leludza na vhutshilo hanga.

U zwi tevhela ndi a zwi tevhela fhedziha a hu na zwine nda vha ndi tshi khou ṅwala ndi vha ndi khou tou vhala uri hu khou itea mini kha vhupo hanga kana kha tshitshavha tshine nda khou dzula khatsho hune zwi vha zwi khou nthusa uri ndi vhe ndi khou ḓivha uri afha vhuponi hanga kha hetshi tshitshavha tshine nda khou dzula khatsho hu khou itea mini, zwinoha ndi vha ndi sa khou ṅwala tshithu fhedziha ndi vha ndi ya zwi tevhelela nda ḓivha uri hu khou itea mini afho kha hune nda dzula hone vhuponi kana tshitshavhani.

Vhupfhiwa hanga ndi havhuḓi ngauri nyanḓadzamafhungo ya matshilisano kana kha u bveledza mafhungo i vha i khou thusa nga maanḓa kha vhathu vhane vha hone tshitshavhani fhedza huna zwine vha ḓivha zwino ndi vhona uri i vha i khou ri thusa uri ri ḓivhe uri hu khou itea mini afho tshitshavhani, afho vhuponi shangoni ḽifhio, ri vhe ri khou ḓivha uri hu vha hu khou itea mini lune zwi a ri thusa nga maanḓa u fhirisa u dzula wa wa vha u sa khou ḓivha tshithu.